Eyi! iyandoyikisa intoba ke uthenge izinto kwiinto zamakhasi onxibelelwano, uzithembe kwiinto ezingaka ezenzekayo. Mna bendinokucacisela uba okanye ndikucela uba dibana nomntu onolwazi ngeeinto uziphetheyo okanye nomntu onolwazi ngezinto ezidibanise neepilisi akuphe njee isikolo okanye ulwazi lakhe ngokwezipilisi ezinjalo uba ingaba ngokwenene na zinezizathu ezibhetere phambi koba uzisebenzise because, heyi! Iinto zinintsi ezenzeka apha phandle. Ngoku andifuni umhlobo wam ndimyeke azigaxelise kwizinto ezinjalo, kunganjani?

Uzawufika kwiindawo esisebenza kuzo bengalungiselelwanga izinto ezithile, iinto ezifana nee-wheel chair, iibreyili mhlawumbi. Ukufike kwabanye abantu kungekho nto ezibhalwayo for aba bantu bangavayo, kungasoze kubuzwe nasemsebenzini ukuba kuthi kanti usebenza nomntu okhubazekileyo ingaba kanti uyakwazi mhlawumbi ukhomunikheyitha, uthetha ngezandla. Ufika umhlaba lona wena engenzelwanga bona but ngabantu abakhoyo emhlabeni nathi.

Wabona iimpawu ezithile angaziqhelanga waze waya kwisebe lezempilo elikufutshane kuye wafumanisa ngolo hlobo.

Iyingxaki kakhulu into yokushuxeka kwezixhobo zosebenza kwiiklinikhi ezifutshane kuthi, yenza ke, idala iinto ezimbi kakhulu ekubeni abanye abantu bade basutywa kukufa yinto yokuba kungabikho zinto zosebenza kwiiklinikhi ezikufutshane kuthi. Ndicinga uba urhulumente kuyafuneka akhe azithathe ke, azithathele phezulu iinto ezinjalo kwiiklinikhi ezikufutshane nabantu aba bokuhlala kwiilokishi esihlala kuzo. Iyingxaki kakhulu ikukhusela impilo ichaphazela iimpilo zabantu ngendlela embi emangalisayo.

Ewe, ndiyavumelana. Ndicinga uba isiqalo sokulunga kwezinto kuphatha imali kungekho mntu unagalelo elingaphandle ongazuba khona xa kusetyenzwa emhlabeni. Kwaye nabantu abangoomama funeke bazibonakalisa baziveze izakhono zabo bangasoloko befuna ukukhokhelwa ngabantu, abantu abangootata, kutsho kuzophela ke iyantlukwano leyo nokungalingani.

Akunyanzelekanga kuba kaloku ayithethi le nto singabantu besiNtu sonke siyavumelana nezinye izinto. Into yezangoma yinto ekufana ncakasana nento ezidibanise neenkolo. Omnye umntu ukholelwa kwiinkolelo zamaKristu iye angayivumeli into yokuba ahambe izangoma kuba kaloku engakholelwa, into ixhomekeke ekukholelweni lo mntu.

Andicingi ukuba ukhona umehluko. Omgako kuxhomekeke uba abantu balazi kangakanani na ichiza eli bayisebenzisayo. Unyango lwasesibhedlele lunabantu abafundileyo amachiza abawaziyo ukuba asebenze xa kutheni, ze olu laa unyango lwesiNtu lona lube ngabantu abanintsi abaxelelwayo, abadluliselwayo isakhono sokusebenza ngamachiza okanye amayeza, beboniswa ngabantu abafunda ngohlobo abafunda ngalo kudala. Loo nto ithetha uba aba ke bafunda umhla nezolo ngamachiza ethitha uba nesakhono esithe uba xhaxha ke ukogqitha aba besiNtu kodwa ke andiqondi uba ahluke kangako kuba kaloku asuka kwindawo enye emhlabeni.

Bafundi, namhlanje ndizothetha nani ngento yokumoshakala kwecandelo lezidlo apha esikolweni. Ndifuna niyazi ngulowo uphuma endlini etyile, akhe athathe ayifake kumfanekiso ngqondweni into yomntana othi aphume engatyanga endlini abe ebeleli ngokutya onganelanga kwangezolo ngenxa yentlupheko, nithi baza kufunda njani abanye abantwana xa nenza ngolu hlobo nenza njalo? Ndicela ucingele umngani wakho, ndicela ucingele umhlobo wakho, oyena mhlobo wakho omthandayo, umenze oyena mntana ohluphekayo, ucinge uba kunjani na xa elele engatyanga aze aze esikolweni azokufunda imini yonke kube kungekho nto ethunjini. Ndicela sicingelaneni, nazi ukuba le nto iye imoshe ingomso labanye abantwana, enkosi.

Into yokuqala kuzama ukuthoba amaphaphu kumheza ummelwane wam ze ndifowunele ezempilo, i-ambulance ngokokutsho, izokumthatha ndibaxelele ngesimo, konke okulandelayo ndiza kuva kwi-ambulance.

Ndiza kumxelela ukuba into eza kwenzeka ngoku kukuba azise abazali bakhe okanye azise umntu amthembileyo, sesona siqalo uzama ukukhawulelana naloo meko abe kuyo, ahlise amaphaphu. Achaze ke uba ngubani umntu owenze esisehlo kuye, kwaye ke ndizame umdibanisa noonontlalontle njengotitshala wakhe ukuba azokwazi ukubekwa esimeni sirayithi okanye esilungileyo njengoba engumntana wesikolo.

Nomhlabelo, umhlabelo ngumgubo omhlophe owumuncayo xa unezifo ezihlasela umzimba, ndithi uyasebenza kwaye nabantu endibaziyo bayawuncoma.

Hayi, kaloku mntu omdala, ihlobo lesondo abantu abatshatileyo baye balisebenzise ngohlobo lokuzivisa kamnandi nokusondela ngokwentliziyo nangomoya. Loo nto ayithethi ukuba rhoqo xa belala baza kwenza umntana. Kungoko kaloku kukho iinto ezifana nocwangciso, kukho nezinto ezimbi apha phandle ezifana nodlwengulo kwabantu. Cingela umntu oye othe wadlwengulwa aze amithiswe ngumntu angamazi nomazi isingqalawushe ke naso, izinto zokucwangcisa zibekelwe nezinto ezinjalo, mama.